Ayilocebiso lihle elo ngoba umntu xa ethatha ii-ARVs kufuneka azithathe ngexesha elinye rhoqo amaxesha angatshintsha tshintshi. Ukuba akakwazi azisetele ialamu ezawumkhumbuza ukuba ngoku lixesha lokuba umntu athathe ipilisi zakhe, ndingamcebisa ngelitshoyo mna. Kwakhona ii-ARVs ukuze zisebenze kakuhle zifuna umntu abe ne-timetable azoncamathela kuyo aqiniseke uba uyithatha ngalo. Khona ukuze nayo ke ngoku umsebenzi wayo uzawutsho ubonakale nanjengokuba angazuba namasuku awatsibayo okanye abe namaxesha awaphosayo. Nangoku kubalulekile uba umntu ozisebenzisayo azisebenzise rhoqo futhi azikhuthalele nanjengoko loo nto izomnceda ekuphuculeni impilo yakhe nasekuthomalaliseni intsholongwane.

Ndingamcebisa okokuba ukuba uyalibala makazisetele ialamu ezomkhumbuza rhoqo ngexesha lakhe lokuba amele athathe iipilisi. Loo nto izawumnceda ekubeni ithomalalise intsholongwane kagawulayo. Ngoko ke kubalulekile uba ngamaxesha onke azisebenzise iipilisi zakhe, angabinamaxesha awaphosayo okanye iimini apho angazithathi khona okanye azithathe iipilisi xa ecingile. Loo nto inokwenza ke ngoku njengoba ezisebenzisa iipilisi inokubeka impilo yakhe emngciphekweni, ipilisi azithathe zibe zingasebenzi okanye zibuyele emva. Ngoko kubalulekile uba ngalo lonke ixesha azithathe ngexesha elinye. Uba uyalibala ndingacebisa uba asete ialamu, loo nto izawunceda impilo yakhe ihlale iphucukile okanye ke intsholongwane leyo icinezeleke ngalo lonke ixesha.

Ukuqinisekisa ukuba utata uyahoyeka okanye unomntu omkhathalelayo bakhona abantu abanikeza uncedo emakhayeni, abanqabanga. Unako ukusebenzisa i-intanethi ubakhangele ubafumane. Abe nomntu wakhe osisigxina kuthiwa zii-caregivers ahlale apha ekhaya amgade nokuba andikho. Ahlale emhoyile khona ukuze azifumane zonke izinto azidingayo, amphekele, amhlambe.

Ibalulekile into yokubana xa kufika ixesha lokutya kuphakiwe, nawe uhambe uyozifumanela eyakho into esiwa phantsi kwempumlo. Khona ukuze xa ulapha esikolweni iza kunceda loo nto nasezincwadini zakho okanye kwifowukhasi yakho okanye i-concentration yakho xa utyile. So, awunokwazi ukufunda esiswini esilambileyo ngoko kubalulekile ukuba uqale uhluthe khona ukuze into efundiswayo ngutitshala okanye ngutitshalakazi uzawukwazi ke ngoku ukuyisebenzisa okanye izawukwazi ukukunceda, uzawukwazi ukuyiva kakuhle ungahlutshwa yindlala apha ecaleni. Ngoko ndiyakukhuthaza ukuba xa kuyiwe phaa, nabanye abantwana bayaya ngoko akukho kwanto irongo ngokusebenzisa i-feeding scheme ekhoyo esikolweni.

Iyothusa le meko sifike ekuyo lo tata, azange sidibane nesigulo esinjena ngaphambili. Kangangokuba nangoku ugcinwe yedwa useluvalelweni khona ukuze angosuleli abanye abantu ukuba ngaba uphethwe sisipho sisifo esosulelayo. Kwakhona zikhona iimvavanyo ezithe zathatyathwa ezizawusiwa kwii-laboratories zethu ze zijongwe ukuba inoba intsusa yesisifo simphetheyo sisukela phi nobungozi baso bungakanani na okanye bungaqala phi buphele phi.

Ngokomzekelo ukubana umntu ufakwe kwisibhedlela sikawonkewonke ngaphandle kwezizibhedlela zabucala, wonke umntu unalo ilungelo lokufumana ezo nkonzo zingxamisekileyo ngoba bayayibhatala abahlali belilizwe okanye abemi belilizwe i-tax. Ngoko ke oogqirha namanesi abaphangela kwisebe lezempilo abamelanga ukubacalucalula abantu. Kunoko bonke abantu abakwiimeko zongxamiseko abafike phantsi kwesebe lezempilo banalo ilungelo lokuncedwa nanjengoko imali eyi-tax ibhatalwa ngabo bonke abantu abangabemi belilizwe. Ayimelanga ucalucalulwa xa kufikwa kuncedo lokuqala.

Enye into eyenza kube nzima okanye kube madolwanzima kubaqhubi beeambulensi, ezilokishini ikakhulu akukhuselekanga kukho ubundlobongela. Bayaxhonyiswa bathathelwe iimali, bathathelwe imfonomfono zabo, ii-cellphone ukutsho, nazo nezinye izinto abanokuba zezexabiso ezikhoyo kwezo ambulensi. Into enonceda ukuba zikhaleze ke kule meko sikuyo kukubana bakhatshwe ngamapolisa khona ukuze bakwazi ukufikelela kwezo ndawo. Kodwa ke ngoku into eyenza uba zithathe ixesha, ubundlobongela yenye yazo engumqobo ekubeni zikhawuleze zifike iinkonzo. Okwesibini, inani leeambulensi landiswe, kuqinisekwe uba zanele. Kwenzele xa kuvela imeko yongxamiseko ziphume kungathiwa ziphume zonke ziphelile. Ngoko zimelwe zithengwe kangangoko kunako zibe khona.

Bakhona abantwana abanazo ii-learning disabilities okanye ii-learning difficulties. URhulumente indima yakhe kukuqiniseka ukuba bayaqeshwa bonke abantu, ii-clinical psychologists okanye ii-psychologists nasemaphandleni. Nanjengoko abantwana abanezidingo bekhona kwilizwe lonke, kodwa nje into eshotayo kukubana kuqeshwe abantu abanesisakhona sokubahlola abantwana. Bathi besawuqatshelwa into yokubana baneengxaki benee-disabilities ba-aseswe ngabantu abakufundeleyo oku baze bariferishwe okanye kube khona izikolo ezinootitshala nootitshalakazi abaqeqeshwe ngokwaneleyo ukuhlangabezana nale meko yabantwana abakwimeko elolu hlobo efuna ukunikelwa ingqalelo engakumbi okanye .

I-TB isisifo esinyangekayo. Into ebalulekileyo kukubana umntu ancamathele kwi-programme ayinikiweyo ngabantu abasebenza kwimpilo kwisebe lezempilo. Okubalulekileyo kukuba uba uyawasebenzisa amachiza wakhe ngendlela efanelekileyo, zithi zifika iinyanga ezintandathu okanye kuphela iinyanga ezintandathu ibe inyangekile i-TB. Okubalulekileyo umntu asitikhe kwi-programme okanye ancamathele kwi-programme azisebenzise amachiza wakhe ngokwendlela ayalelwe ngayo. I-TB isisifo esinyangekayo nanjengoko sinobungozi, kodwa indaba ezimnandi kukuba iyanyangeka iphele.